Ukungaqhutshwa kwale micimbi kugcina kuba nomthelela emibi esigabeni lapho intombazane kumele isuke ekubeni intombazane iye ekubeni ngumuntu wesifazane okhulile. Amantombazane agcina angakwazi ukuziphatha ngendlela efanele kanti agcina ebe engakwazi izindlela kumele aziphathe ngayo uma kufika ekuthenini babe ngabantu besifazane okanye babe nemizi yabo.

Esikhathini esiphila kuso kunzima ukuba ulungiselele ukudla kwesintu njengoba kunzima ukukuthola, siphila esikhathini lapho ukudla esikudlayo kwenziwa ngososayensi kakhulu kanti kugcina kungenayo le misoco yakudala. Kanti futhi ezinye zezingqinamba kungaba yikona ukuthola izinto njengezinto zokubasela phansi, uthole ukuthi uhlala edilobheni lapho ungeke uze ukwazi khona ukuthi ubasele ngenxa yemithotho yemithetho engakugunyazi ukubaselwa phansi.

Ukuqinisekisa ukuphumelela komshado, abashadikazi kumele kuqala bakwazi ukuhloniphana kanti futhi bakwazi ukubambisana kungabi khona omunye lapho ezozibona emikhulu kunomunye. Kumele kube ngokuthi abashadikazi yonke inkinga abhekana nayo babhekana nayo ndawonye kungabi khona omunye ogcina eba nezimfihlo khona emshadweni.

Umehluko phakathi kwezithiyo zolimu nezinye zezithiyo zamasiko mayelana nezezenhlalo, singabala kulo ulwazi oluphelele kulabo bantu abasuke bephethe lawo maphrojekthi. Kuningi esingakwenza ukuze sikwazi ukubhekana nezinselele ngendlela futhi ephelele. Lokhu kungaba ukuthi ukwenziwa kunocwaningo mayelana naleyo nselelo okusuke kubhekenwe nayo ngaleso sikhathi.

Indima edlalwa abadalwa inkulu ngempela njengoba ibona abalawula ukuthi umcimbi kumele uhambe kanjani, ibona ibona abanolwazi lokuthi ikuphi okumele kwenzeke ngasiphi isikhathi. Kanti futhi ibona abadlulisa lolu lwazi ngokuthi uma bekhomba ukuthi kumele kwenzeke njani, omunye kumele afunde abone ukuthi ngelinye ilanga uyothi umuntu omdala uma engasekho yikuphi okumele kwenziwe.

Lo mqondo uhambisana nami ngendlela yokuthi ngicabanga ukuthi wonke umuntu uxhumene nawo wonke umuntu okhona emhlabeni, awuze ukuba umuntu ngaphandle kokuthi uphile nabanye abantu, ngakho-ke uma umazi omunye umuntu naye uyokwazi kanti futhi uyothi noma usenkingeni ukwazi ukucela usizo. Kanti uma ungakhoni ukuthi uphile nabantu, ugcina ungakwazi ngisho noma usenkingeni ukuthi uphume ucele usizo njengoba nawe ungakwazi ukuthi uma becela usizo ulinikezele.

Angeke ngikusabele njengoba abantu abadala futhi abantu asebekhulile ibona abanolwazi olunzulu mayelana nendlela izinto ebezenziwa ngayo emandulo. Ngakho-ke ukuze ngithole ulwazi oluningi, kudingeka kona ukuthi ngizisondeze kumuntu omdala emndenini akwazi ukuthi angikhombise indlela efanele mayelana nokupheka kokudla kwasemandulo.

Ukuqinisekisa ukuthi uba nomendo ogcwele injabulo, akukho ukudlula ukuxhumana nomuntu osuke uzwana naye noma usuke ushade naye, ngaso sonke isikhathi uma ninenkinga kubalulekile ukuthi uhlale phansi nomuntu ukhulume naye ngaphambi kokuthi uthathe izinyathelo okanye ucabangele phambili. Ngakho-ke uma nikwazi ukuhlalisana phansi nikhulume kanti ukwazi futhi ukuzibona uma usephutheni ikona okukwenza kube lula ukuthi ngisho noma ngabe inqinamba inkulu kangakanani nikwazi ukuthi nidlule kuyo nihlezi nijabule.

Esikhathini esiphila esiphila kuso, izizukulwane azizigqaji ngokukhuluma isiZulu phambi kwabantu emsebenzini, njengoba isikhathi esiphila kuso ulimi olubonakala ngathi unolwazi noma ekanye ufunde kakhulu ukukhuluma isiNgisi. Ngakho-ke, kugcina kwenza ukuthi izizukulwane zingazigqaji ngokukhuluma isiZulu phambi kwabantu.

Aguquke kakhulu njengoba ukusuka kwabanye abantu bayohlala emadolobheni kugcine kuba nomthelela wokuba amanye amasiko ayakhohlwakala kanti futhi abantu bagcine be-adopthe imikhuba yalabo bantu abasuke behlangene nabo.